Ke nahana hore ntlo ena ya makhoro e sebedisetswa ho etswa mekete, mesebetsi ha ho etsa mekete bongata ba dintho di dula ntlong eo ya mokhoro.

Ha e le hore diphoofolo tsa heso di se di le ngata haholo. Ha di sa kgona ho fella hantle sebakeng moo re dulang. Nka di isa moo di kopelwang teng. Mme ke patale kgwedi le kgwedi ha e le hore ho ya patalwa.

Ha motlakase o wele, re se re sebedisa setofo sa kgase. Ha e le ho pheha ka setofo sa mashala e le sa motlakase, ho tura ke hofe? Ke nahana hore ho tura ke sa motlakase ka hore se ja motlakase o mongata. E feela sa mashala hs se sokodise ebile ha se ture.

Ke tse ngata tseo ke ka di supang. E feela ho sheba nako ke tla bolela ka tse pedi, e leng setofo sa mashala. Setofo sa mashala ke la se sielwa ke nkgono wa ka. Re pheha ka sona ebileng ra futhumala ka nako e le nngwe. Ke phetse hape ebe ho sebedisa letswai le kgorofo. Letswai le kgorofo ke a le sebedisa ka hore ke la rutwa hore ke lona le tshireletsang. Ho hlapa ka lona, o fokola ka lona, o koropa ka lona. Ho ntsha moya e mebe ka tlung le ka jarateng.

Ha ke dumellane le yona, hore re ka nna ra tswella pele re nehe bana mabitso ho ya ka diketsahalo tse hlahellang nakong eo ba tswalang. Ka hore neng neng ho ka etsahala hore ho hlahe ketsahalong e mpe. Lebitso la ngwana le lo ba jwang? Le tlo molatella lebitso leo? Jwale ke bona e se ntho e ntle ya hore o mo reye ka ketsahalo e etsahalang.

Ke ikutlwa ke thabile haholo ka hore ha a hlabetswe nku, ke ho bontsha lerato le kamohelo e futhumetseng. Ebile ba mo neile ebitso la Mmatiisetso. Ke ho bontsha mofuthu wa lelapa leo ba kenang ho lona, le mofuthu wa kamohelo ya hae lapeng leo.

Ho jala ho wa boloka haholo. Ebile ke a rata ho jala. Se ke ratang ho se jala, ke moroho le cabbage. Ke tsona tse ke di ratang haholo. Ebile ke boloka tjhelete ka ho se dishopong ke lo di reka. Mabenkeleng, ha ke sa di reka. Ke di nka hona mona jareteng ya ka.

Dijo tseo ke di ratang tsa setso. Ke mala a kgoho, ke moroho ke cabbage. Ee, ke a tseba ho di pheha.

Modianyewe ke thahlolo ya Sesotho e tummeng haholo. Mme bokgabane ba yona bo itshetlehile ka moralo wa yona, ka maikutlo a buisana le boitshwaro ba yona.

Ee, bophelo ba jwalo ko bo rata. Ebile ke dula tulong e jwalo. Re kgona ho kenya motho ka tumello ya hao. Motho o kena ka baka la hore ke wena a mo dumetseng hore a kene.

Tjhe, ha ke dumellane le taelo ya rangwane. Ka lebaka la hore tlamehile ba je dijo tse hantle. Banna ke batho le bona, tlamehile ba e je nama le sopho le meroho e fiwang.

Ke rata ho ja bohobe ka nama ya kgoho. Ebile a atisang ho pheha le hoduma bohobe. Ke mme wa ka.

Ho ya ka tsebo ya ka, le ka mokgo ke bonang ka temo. Ke bona hore ngwana o tlameha a ipitse ka setso sa ntate. Ebile puo yona o tla bua e buang ka lapeng.

Mala le mohodu a phehelwa ka ntle, ho thibela ditshintshi hore di seke di a kena ka tlung. Ebile dijo tsa setso ha di batle ho noka ka le ka dinoko tse leng teng. Di nokwa feela ka letswai. Di monate di sa tshelwa di-spice.

Ha ke nahane hore mmuso o na le tokelo ya hoba le seabo tsamaisong ya dikolo tsena. Ka hore moetlo ke moetlo.

Ee, mmino wa setso ke a o rata. Ebile nka rata ho utlwa o bapala seyalemoyeng ka mehla le matsatsi.

Ke nahana, ke nahana hore seo se bakwa ke hore batho ba qetella ba iphile bodulo ntle le tumello ya mmuso. Ebile ba qetella ba etsa seo ka baka la hore ha ba sebetse, ha bana sa ho iphedisa.

Ke ka baka la hore mang le mang o batla ho bua se a batlang ho se bua. Ebile o batla ho lema ka tsela eo ae tsebang ka yona. Ya hore o tla e bala bukeng, ha di kene moo.